Basadi ha ba fumane menyetla ya ho fetela pele ba phahamiswe, ka lebaka la hore ka mohlomong mesebetsi ya masimong e batla e ba thatanyana, e batla le matla a itseng. Ke ka hoo menyetla ya ho phahamiswa e fuwa banna.

Dimela tse jwalo ka dandelion, thepe, makgase a clover le monokotswai, ke dimela tse melang naheng ebile motho a ka nna di ja.

Ngwanaka, ithute hore o tsamaye dikopano tsa balemi. Kaa lebaka la hore o tla kopana le ditsebi tse ding le ho aha setswalle se tla o tswela molemo le balemi ba bang ba tla o tswela molemo ka tseo tsono sena tsebo ka tsona, tse fetang tseo o di tsebang.

Mmata o tlameha ho report-a le hona ho hlokomela ka moo dimela tsa hao di fetohang, le hona ho hola ka teng. Le bakeng la hore o se ke wa ithola o senyehelwa ke dimela tsa hao kaofela. Hona jwale, ke tlameha ho nka sample ya mobu ya ho ya laboratory-ing ho lo hlahlojwa hore re tle re tsebe pheko eo re tla e sebedisa ho lokisa mobu wa hao le dimela tsa hao ho fetsa kokwanahloko tse senyang dimela tsa hao.

Dumelang, ke nna Thabiso Tsotetsi. Ke founa ka lebaka la thuso ya ditjhelete ho tla qala projeke ya dinku. Kene ke botsa hore tabeng ya ho busetsa mobu ho beng ba ona, e tsamaya jwang le hore ke ka kgona hore ke fumane thuso ya ho qala project ena? Le hore ke eng se hlokwang ho tswa ho nna?

Baratuwa ba ka, jwalo ka ha le bona hore theko ya dijo e nyolohile haholo. Ke ntse ke nahana hore ho ka ba jwang ha re ka qala ho jala meroho hona mona moo lapeng? Hore re tsebe ho ja le hona hore re iphidise ha dimela tsa rona ntse di le di, hola. Re ka ithekisetsa tse ding, re ifumanele tjhelete ya hore re nne re tswelle pele re hodise dimela tsa rona.

Phetoho ya maemo a lehodimo a bakile hore dihwai di leke ho sireletsa monono wa mobu ka lebaka la ho eketsa monono wa leruo la Afrika Borwa.

Mathata ao batjha ba shebaneng le ona mosebetsing wa temo, ke yona wa ho sa fumane di-sponsor le hona ho sa fumane lefatshe moo ba tla qalang projeke yona ya ho lema teng.

Meroho eo e ke e tsebang e mela naheng ke thepe e sa rekisiwe dishopong. Jwale malome, lebaka le etsang hore ke batla ho tseba ka ditholwana le meroho e meng e melang naheng empa e sa dishopong. Ke ka lebaka la hore le nna ke batla ho ithuta hore le nna ka hosane ke tsebe ho ruta ba bang, ke tle ke rute le bona bana ba ka.

Dirapa tsena ke tsa community ya rona, setjhaba sa rona hore hona se tsebe ho fepa lelapa le leng le le leng la sona. Hore le ka letsatsi le le leng, ho se ke ha ba le motho kapa lona lelapa le tla robalang ka tlala kapa hona letsatsi le le hore lelapa leo le tla dula le sena dijo. Jwale ke ka family e nngwe le nngwe ena le boikarabelo hore o hlokomele dirapa tsena hore di holele e mong le e mong a tla di hloka.

Dineo, nako e lokileng ya ho jala khabetjhe ke ka mariha eseng ha ntse e lehlabula. Hobane ka mariha e hola hantle ebile e ba le nako e telele ya hore e iholele, e tlale le matlapetla a matl, a maholo.

Batho ba mahae ba sebedisana haholo hore ba kgone ho fepa malapa a mang le a bona ka ho temo. Ka baka la hore moahisane ha ana le khabetjhe, di le ngata ho yena. Wa kgona a ka fa baahisane ba bang dikhabetjhe ding. Le meroho, ha se ana le e mengata wa kgona hore a arolele baahisane ba bang ba hae.

Ke batla ho etsa serapa ka morao ha ntlo ya ka. Pele, ke tla qala ka ho lokisa mobu wa ka, ke tla o dula ko o tshela ka manure, o ke ntse ke o tshela ka manure ono setse. Ho fihlela mobu wa ka o bo, o ba le moruo wa hore nka jala. Ke tla jala dikhabetjhe, ke jale moroho, ke jale beetroot-e, ke jale spring onion, ke jale le tsona dihwete.

Dumelang, ke nna maize meal unlimited. Ke founa ka lebaka la hore kena le tsebiso ya hore nka ske ka kgona hore ke le supply-e ka poone, jwalo ka ha sefako se sentse poone ya ka kaofela. Kene ke kopa tshwarelo ka tabeng tsena. Ke tla le tlisetsa poone mohlang e se e lokile, ke be ke le lebohe le for understanding ya lona. Ke a leboha.

Ha ke bone hore ho a hlokahala hore o sebetse dihora tse ngata polasing hobane mosebetsi wa teng ke o ka o etsang hoseng ho fihlela mohlomong letsatsi le tswa le tjhaba haholo. Hobane o ka se ke wa sebeletsa hara letsatsi le le lengata or hona mohlomong o ka sebetsa mantsibuyana, letsatsi se le ya ho dikela. O kgone ho sebetsa hantle, o nwesetse mobu wa hao, o shebe dijalo tsa hao le di, meroho ya hao kaofela.

Ntho eo nka ratang ho e tseba ka dijalo tse fodisang ke hore ke dijalo di feng? Le hore ke mahloko a feng a ele hore sejalo se itseng se a fodisa mahloko a itseng? Le hore ka mokgwa oo motho o ka sebedisang ka teng hore le nna ka hosane ke tsebe hore ha ke tshwerwe ke bohloko bo itseng, ke a tseba hore hona le sejalo se itseng, ke se sebedisa ka mokgwa ona hoba and then, ke tla fola. Le ka hosane ke kgone ho ruta bana ba ka le batho ba bang, ke e tswellise pele.

Se nka se bolella rapolasi hore mobu wa hae sebakeng se le seng, ke hore o tlo tlameha hore a etse ka matla hore a kampele mobu wa hae hona hore o ska kgona hore o tlohe moo, o nkuwa ke metsi kapa ke yona dimela, kapo ke yona ntho e bitswang soil erosion. Mobu wa hae a o ka mpehele hantle hore o dule o le setsheng seo sa hae moo ao behetseng teng, ao kampetse hantle.

Technology e tla sebedisetswa ho etsa dimela tse sa tshabeng komello. Ekaba ntho e lokileng hobane ka baka la climate change, ha re tsebe maemo a rona ha nako ntse di ya. Jwale ha ho le jwalo, ha rena le tsona dimela tse le horeng ha di tshabe komello. Mohlomong pula re ka se ke ra hlola re e thola ha nako e ntse e ya. Re tla kgona hore re phele ha rena le dimela tse jwalo. Re je, re be le bophelo bo botle, re be le bophelo bo botle.

Ho ya ka pono ya ka, ma Afrika Borwa a tlamehile hore a be le, ebe ma Afrika Borwa a sebetsang dipolasing tsa Afrika Borwa, ho ya ka pono ya ka. Hobane ke rona re tsebang dimela tseo re di ratang, dimela tseo re di jang. Le hore ke tse feng tse tla ke tse feng tse sa tlo re tswela . Jwale ho ya ka nna, kene ke bona hore ma Afrika Borwa ebe ona itshebeletsang dipolasing tsa bona.